I-ballon payment yehlisa istolmende somuntu, okuyimali ayibhadela qobe nyanga imali yekoloyi leyo, kodwana into embi nge-ballon payment namkha into engathinta ikhinyabeze abantu abanengi, kukuthi nawuqeda ukubhadela istolmende sekoloyi yakho kuba nesamba semali ekufuze usikhiphe kanye, imali leyo iyafuneka. Abantu abanengi abasebenzisa namkha abathethe iinkoloyi zabo ngestolmende esikhambisana ne-ballon payment vane kuthiwe imali leyo kufuze bayibeke kancani kancani, ukwenzela bonyana kuthi nakuphela istolmendi leso umuntu akhiphe isamba semali leso kanye ngombana lokho kungakhinyabeza imali obowuyibhadela namkha kukhinyabeze lokhu okubizwa nge-credit report okumbiko wenkwelede zakho.

Iye, umbelethi uyakghona ukuyokufaka isibawo semalimboleko yokufunda ukwenzela bona umntwana wakhe aye eskolweni. Amanye amabhanka amanengi ayavuma bonyana ababelethi kube ngibo ababawa imali, ababoleka imali ngombana ikhona into ebizwa nge-credit report yakhe umbelethi leyo, okuyindlela abhadela ngayo inkwelede. Kanengi nabantwana nabo bayasifumana isikwelede, bayabolekwa kodwana abantu abanengi vane bathi uyoyibhadela njani ngombana amalanga la akunasiqiniseko sokuthi ngemva kokufunda, ngemva kobanyana ufumane iziqu zakho uzokuthola umsebenzi, ukghone ukubhadela isikwelede osenzileko, kodwama imali lokha nayibolekwe mbelethi, umbelethi osebenzako imbhanka nazo zikghona ukumboleka imali ethe tjha, akghone ukubhadela zoke iindleko zefundo.

Ukuthatha imalimboleko yokufunda ngikho okuncono, ngombana amakonyana ozokuwabhadela nasewucedileko ukufunda nawubuyisa imali akabi phezulu nawumadanisa nalokha uthethe imalimboleko ebulungweni. Abantu abanengi abathatha imalimboleko yokufunda bafundi ekuganasqiniseko sokuthi ngemva bonyana bafumene iziqu zabo bazokufumana imisebenzi, ye ke namabhanka ayazi bonyana akakhuphuli khulu amakonyana wemali ekufuze ibhadelwe imali le nase ibuyiswa.

Minengi imihlobo yetjhorensi ekhona, kunetjhorensi yekoloyi umuntu ayibhadela qobe nyanga ukwenzela bonyana ikoloyi yakhe nayingalahleka namkha ibe sengozini itjhorensi izoyibhadela. Kube netjhorensi yendlu, nange indlu leyo ingathungeleleka ibambe umlilo, bayingenele abantu bayisahlele abantu bazokweba itjhorensi izokubhadela. Kokhunye nakuneenkhukhula namkha ihlekelele amawuruwuru itjhorensi iyabhadela. Kube netjhorensi yabomaliledinini, kube netjhorensi yezinto ezinengi ezifaka hlangana nama-computer nokhunye.

Iye kuvumelekile ngombana kanengi ungafumanyana bona umbelethi munye angafumana imali ethileko imali leyo engekhe yanele imali efuneka eskolweni. Ye ke ababelethi ababili nabafake imbawo bobabili imali abayoyifumana bangayithatha bayisebenzise ukubhadela isikwelede somfundi. Nababawe bobabili njalo nabafake bobabili isikwelede, imali iba yinengi namathuba wokuthi bafumane imali engabasiza nalokha sebabhadele isikwelede mhlamunye bahlanganise lapho nalapho ekhaya iyaba khona.

Ungayithumela ngokusebenzisa inomboro ebizwa nge-USSD code, uyithumele ngokusebenzisa ubunzinzolwazi, uyithumele nangokusebenzisa i-app yebhanga.

Mumuntu osebujameni bokuthi ufuna ukubhadela ikoloyi yakhe qobe ngenyanga, umuntu ofuna ukuphungula istolmendi, okuyimali ayibhadela qobe ngenyanga anemali azokukghona ukuyibhadela kanye lokha nasekaqede ukubhadela ikoloyi le ngeenyanga, loyo mumuntu osebujameni obuvumelekileko bonyana angathola i-ballon payment.

Ubuhle ngokutjala imali ekhakheni wezokwakha kukuthi imakhiwo izokuhlala ikhona, abantu bazokuhlala baqatjha iindawo zokuhlala namkha iindawo la bangathengisa khona, ye ke imali uzokuhlala uyifumana, iinzukulu zakho, abantwana bakho nabo bazokuzuza emalini oyisebenzisileko ukwakha umakhiwo loyo ezabe uwuqatjhisa. Amalanga la abantu abanengi bakha imakhiwo baqatjhisele abafundi. Abafundi abanengi batlhoga iindawo zokuhlala ye ke leli hlelo likarhulumende lokubhadela imali yabafundi, isikhwama esiboleka abafundi imali i-NSFAS naso siyasiza ngombana abantu abanengi basebenzisa yona ukufumana indawo yokuhlala nokubhadela iindleko zesikolweni. Ye ke umuntu lokha nakatjale imali ekhakheni wezokwakha uzokuzuza mtjha utjhile.

Kuyahluka, kungaba lilanga namkha ukuya emalangeni amahlanu, kuya nokuthi imali leyo uyitjhugulula njani namkha uyithenga njani. Kunabanye abaya emabhanga, kunabanye abaya eendaweni ezithileko la ungafumana isizo lokuthi uthenge namkha utjhugulule utjhugulule imalakho uyise kweyamanye amazwe.

I-cash send imhlobo wokuthumela imali ngaphandle kokuthi kufake i-account number namkha ibhanga yomuntu. Nawuhlathululela umuntu usungamtjela bonyana i-cash send card iyahluka ifana ne-EFT. Ungayithumela ngeembhanga ezihlukahlukeneko kanti umuntu loyo nakatjhinga ku-ATM akutlhogeki ukuthi abe ne-account number namkha ikarada lebhanga leyo ezabe umthumele i-cash send ngayo.

Ebujameni obunjalo ukghari angenza lokhu okulandelako, nangabe une-airtime angasebenzisa i-USSD code yebhanga abhanga nayo, ajamise ikaradelo nangabe akana-airtime kodwana unedatha begodu mumuntu osebenzisa i-banking app angavula i-banking app alijamise ikaradelo, alibike njengekarada eletjiweko namkha elilahlekileko. Kokhunye nakumumuntu one-airtime angadosela ibhanga, ibhanga izomsiza ukulijamisa ikaradelo nangabe akahlali kude neenthabathaba zeentolo ufunyane bonyana ibhanga abhanga nayo ine-branch, angagijimela khona nalapho bazomsiza.

Iye, nawuphethe imali yeSewula Afrika utjhinga nayo eZimbabwe, nawufika ngale bayitjhugululela emalini yeZimbabwe kuzokuba yimali enengi. Uyokuba sigwili, uyokudla kusale, ikosi kuyoba nguwe.

Isitokfela kusiqhema sabantu ababolekisana ngemali. Bayibolekisana ngokuthi qobe nyanga bangayithatha imali leyo bayinikele umuntu othileko, kokhunye qobe nyanga bayayithatha imali leyo bayibeke ebhanga. Kuzakuthi nakuphela umnyaka baye ebhanga bayoyikhipha imali leyo. Kokhunye isitokfela kuthengelana, bathengelana into ethileko, kungaba kukudla, kungaba yi-cement yokwakha iintina, kungaba yizinto, kungaba ngokhunye okunengi. Sekulihlelo labantu la basizana khona ngokubeka imali, basizane ngokubolekana imali nangokuthengelana izinto.

Ngivuma noVini, ukujama umjeje omude utjhiswe lilanga nangabe mhlamunye silimela namkha ehlobo, unethwe lizulu, kube makhaza, ungenwe lilothe, akusiyindlelehle. Indlelehle kukuthi ingene kumaliledininakho, uzakuthi nawufuna ukuyidosa namkha ufuna ukuyokuthenga into ethileko, kube kumhlokho la uyoyikhipha khona. Yindlela elula leyo yokuthi umuntu asebenzise imali anikelwe yona ngehlelo lakarhulumende ngesikhathi afuna ukuyisebenzisa ngalo, kungabi kukuthi ngelanga elithileko iyajama, awusakghoni ukuyifumana ngombana bekufuze uyokujama umjeje, uyokuyikhupha.

Iye, kuyakghonakala kodwana kufuna umuntu azitjele bonyana uyafuna ukuyihlela imali leyo ngombana nange mhlamunye umumuntu olingeka lula ah zabe sekufana nokuthela amanzi emhlana wedada ukuyihlela. Yeke ungayihlela ngeendlela ezinengi, ungayihlela edolweni laboflayi, ungayihlelela ekhaya, ungayihlela ngazo zoke iindlela kodwana ifuna uzitjele ukuthi imali le, uyafuna ukuyihlela ukuthi uyoyisebenzisa njani.

Ngingangenela wabantu abahlanu. Sibe bane, wesihlanu kube ngimi ngombana imali ngizoyifumana amahlandla amabili ngomnyaka. Sizakuthi mhlamunye ngombana nasibahlanu, iinyanga ezilitjhumi kula siyokunikela khona abantu. Sizakuthi ngokhresimusi namkha ngenyanga kaNobayeni, singanikeli umuntu imali, sibuye begodu simnikele ngomnyaka ozako sirage njalonjalo.

Kuziinzathu ezinengi. Kungaba ziinzathu zevikeleko, kungaba ziinzathu zokuthi umuntu angahlela into ayihlelako, ubulelesi abuhlelako ngaye umaliledinini loyo. Kokhunye angathatha iinthombe, atjhude namavidiyo, okungakavumeleki kwezinye iindawo ikakhulukazi indawo esebenza ngemali, indawo eqakatheke njengebhanga. Abantu nabakhulumako godi ngefowunu, umuntu akhulumela phezulu, lokho kuthikameza abanye abantu, abantu abasebenza ngemali, abantu abasebenza ngento eqakathekileko.

Kuqakatheke khulu ngombana imali le nawuyitjhugululela emalini yelizwe lelo oyakilo, ingaba yinengi namkha ibeyincani. Nangabe mhlamunye uvakatjhela amazwe we-Afrika, kuzokusiza bonyana ubenemali enengi ngombana uyothi nawutjhugululela emalini yakulawa amazwe, awa bayokuzwa ngawe, uyokuba nemali enengi khulu kodwana nawuya emazweni we-America, e-Asia, e-Europe, kuqakathekile bonyana heyi ubenemali enengi ngombana nawufika ngale imalakho iyokuphungula. Nawuphethwe ikulungwana nawufika ngale kungaba likhulu.

Izinto eziphathelene nokuzithabisa kuba ngizo ezidla imali khulu ngombana ukhumbule bonyana ukuzithabisokhu kuyahluka nokudla kukodwa kuzithabisa. Ungagoma ukudla okujayelekileko, sengibekisa ngenza isibonelo, kubemratha nesitjhebo, lokho angekhe kukubize imali enengi kodwana nasuyokuthoma ufaka namasaladi kubakuhle ukudla kwakho, imali iyakhuphuka, iinselo nazo imali iyakhuphuka. Ukungena eendaweni zomditjho neendaweni mhlamunye la kumnandi khona, ekudlalwa imidlalo ethileko namkha ukubukela izinto ezithileko, lokho nakho kuyadura, uyabhadela nawungena lapho.

Imali akusiyinto yokudlala nanyana usekukhambeni kuyafuneka bonyana utjheje ngendlela oyisebenzisa ngayo yeke yewungathengi butjhilweni izinto ozaziko bonyana awuzitlhogi, uthenge ukudla okwaziko bonyana angekhe wakudla. Nangabe umuntu uyazazi ukuthi i-sea food iyakubhalela ungathi nawufika kamanye amazwe, uthi awa namhlanje ngifuna ukuyizwa bonyana injani, uyazi bonyana iyakubhalela yeke idla lokhu okwaziko ukuthi kuyangena nakhona uyakuthanda. Ungakuzama ukudla okutjha kodwana ungamotjhi imali ugcine sewukuthenga izinto ozozilahla namkha engekhe ukghone ukuzidla.

Ngokusebenzisa ama-akhawundi ambalwa angaphakathi kwebhanga engiyisebenzisa, ngiyayithatha-ke imali ngiyise ngapha engaziko bonyana zabe ngisebenzisa imali le engithe ngiyoyisebenzisa mhlamunye i-akhawundi yesibili. Ngithatha imali e-akhawundini yokuthoma, ngiyise keyesibili. Ngiyazikhalima-ke bonyana le e-akhawundini yokuthoma, ngiyayilodlhela, ngiyikhiyele kule le enge-akhawundini le ebengiyisebenzisako le, heyi kuyatjho bonyana akusenanto engizoyenza.

Kungaliphazamisa khulu ngombana lokha nasitjhugulula iimali, sithi mhlamunye sitjhugulula iranda leSewula Afrika, silitjhugululela ku-US dollar, nangabe mhlamunye kukhona okuthikameze iranda ne-US dollar mhlamunye naziza eendabeni zepolotiki, lokho zokuthinta ngombana imali le uyothi nawuyitjhugululako ibeyincani khulu yeke lokhu kuzokubetha, kuzokuthinta nakuza ekutheni uyisebenzisa njani imali namkha yini oyokuthenga, yini oyokudla, imali uyisebenzisa njani nawufika la ukuya khona ikakhulukazi nangabe kuse-United States.

USuhla ngingamhlathululela bonyana nawuya kwamanye amazwe angasebenzisa imali eniyisebenzisako, uyayitjhugulula imali. Nawuya e-United States uyokuthatha iranda lakho ulitjhugululele emalini ye-United States okuyi-dollar, i-US dollar kanti lokho-ke kuyayithinta imali oyiphetheko ngombana iranda namkha i-dollar nawuletha ngapha kuranda, uyokufumana bonyana i-dollar kuranda, i-dollar linye naliza ngapha liba yi-eighteen rand kodwana iranda linye nawulisa ngale, imalakhona ibayincani khulu.

Ngingamyelelisa ngithi nakafika ehotelapho angasebenzisi ufunjathwako namkha i-land line le oyifumana ngelawini lakho. Angasebenzisi imali butjhwileni ukuthi udla ukudla okunengi, uthenga ukudla okunengi, iinselo ezinengi, wenza nezinye izinto ezizomthabisa, ezibiza imali. Akatjheje isikhwama sakhe, akathi lokha nakunento afuna ukuyithenga ukhumbule isikhwama sakhe.

Ngingamyelelisa ngokuthi akasebenzise amahlelo ahloniphekileko, amahlelo aziwako, amahlelo esaziko bonyana aqinisekisiwe bonyana la ngathengisa amathikithi weembesi noweemphaphamtjhini. Kokhunye nangabe uhlela ikhambo eliyangaphandle kwamazwe, akasebenzise ama-travel agent, labo-ke babantu abazomsiza kanti babantu abanamaqiniso. Kuthi kunjalo atlhogomele bonyana angakhethi namkha asebenzise i-travel agent ekukuthi ngugalajani.